Ngey'nkathi zakudala uma sitshala emasimini besisebenzisa iy'nkomo. Kodwa-ke manje sesisebenzisa ogandaganda pheqelezi ama-tractor iwona asizayo ende futhi .

Ubuchwepheshe buyasiza kakhulu ekuhlaziyeni izifo zokutshala ngoba kumanje abantu bayazi ukuthi batshala izitshalo ezinjani ngey'khathini ezamanje makuwukuthi iy'tshalo ezikhona ukusinda uma imvula inetha kakhulu.

Izindlela abalimi abangahambisana ngayo uma kunesomiso, ikuwondla amanzi, kufakwe imigodi yamanzi, bese-ke befake i-system ye-rediation.

Abantu basendaweni zasemakhaya kwamele beqale ukufundisa izingane zisasencane mayelana ngokulima nokuthi ukulima kuyasiza kakhulu, ngeke wafa walamba uma wazi ukulima.

Ukudla okufriziwe nokufakwe ethinini akunampilo ngoba sisuka singazi ukuthi lokhu kudla kuphekwe nini, and futhi okunye suke singazi amakhemikhali asekafakiwe ukuze kugcine lo kudla kuhlanzekile.

Izinto ezinhle ngokulima kwasemadolobheni yikuthi kushesha kukhulu, kepha-ke izinto ezimbi basebenzisa amakhemikhali angasilimaza thina singabantu.

Abalimi kulezinsuku uma kunetha kakhulu kuney'khukhula kwamele batshale izitshalo ezikhona ukuphila noma kungena zulu noma kunezulu elininzi.

Kwamele abantu beqale ukusebenzisa ugesi oqhamuka elangeni, phecelezi ama-solar system.

Kuyoba yinkinga enkulu ekubeni abantu bayoqala ukuxabana bodwa belwela indawo, ende futhi eminye imimoba ngeke ikhule kahle.

Kwamele sinakekele iy'hlahla zethu, singashisi nodoti. Amaphepha singawalahleli phansi sihlahleni emgqomeni ezimbi.

Kuwondla indawo yokutshala kusebenza indawo encane ende futhi izitshalo zishesha zikhule. izinsilela zakhona ukuthi kuyabiza, and kufuna umuntu onolwazi ngakho.

Umphakathi noma uhulumendi engasiza kakhulu abalimi ngokubafundisa indlela ezihlukene ezokutshala, nolwazi.

Imifino engay'tshala uma ngingaqala ingadi encane ekhaya, otamatisi, obhithrudi, amakhelothi, khabishi, no-anyanisi nesipinashi. Imbangela yami yokutshala lezi ukuthi zisiza kakhulu emzimbeni, ziyasiza amasosha, omzimba kanye futhi ukuyinakekela akubizi kakhulu.

Abalimi bangasebenzisa ikhemikhali asetshenziswa kulamalanga afafazwe ey'ngadini zabo.

Ngingahlakula ngisuse ukhula ndihlakule ndifake ikhemikhali ezosiza ukubulala iy'ntuthwana.

Izingcizelele iy'ngane zabasebenzi basemaplazini ey'bhekene nazo ukuthi noma zingathandi ukusebenza emafamini baphoqelekile ukuthi noma bekhula kwamele besebenze emafamini, bese-ke iy'ngane zasemadolobheni zinamathuba amaningi okhetha kuwona ukuthi zifuna ukuwenzani ngempilo yazo. Ende kanye futhi emafamini. sek'sele unyaka uqalwe uze uyophela kuhlala kunemisibenzi abakutholi ukuphumula.

Ukudla kwamathini lawamanje kungekho-healthy. Kodwa-ke siyazi ukuthi kuhlala isikhathi eside.

Kwamele izingubo zoboya zihlale endaweni ehlanzekile, endaweni futhi lapho otholakala khona ilanga ikhona lapho ezokhona ukuthi iwome kahle.

Kukhona iy'ntuthwane ey'ncane ezidla izitshalo bese kukhona futhi amawemusi.

Izimakede ezingaba khona iy'makede zemfino kanye iy'makede zabobhontshisi, nofishi nenyama yenkomo.

Miningi imikhuhlane esiy'tholayo uma amanzi angcolile, kwamele abantu bahlale bevikelekile ngasonke isikathi.

Ukusetshenziswa kwemanyolo kwekhemikhali kunomthelela omuhle emkholweni kwenhlabathi ngoba iy'tshalo zivele zivunde zikhule kahle.

iplazi lami noma ingadi yami ngingay'thuthukisa uma ngingathola olunye ulwazi mayelana ngezitshalo engingazitshala ngesikhathi esihlukile phakathi konyaka futhi ngisebenzise amakhemikhali alungile for umhlabathi wami ukuze uvunde.

Abacwaningi kwamele basebenze ngendlela elungile, betshale nezitshalo ezingasoze zimoshwe umoya.

Okokuqala siyazazi ukuthi ingulube inyamazane ezingahlanzekile. Siyazi ukuthi lapho ey'hlala khona kuvamene kube nob'nuku obuthizeni, ende futhi okunye iy'ngulube inyamazane enobungozi kakhulu ekutheni ingatholakala seyidle ingane noma umuntu.

Kujwayeleke ukutholakala iy'mbungulu ezincane ezidla izitshalo zingalawuleka ngokusetshenziselwa amakhemikhali zispreywe ukuze zife.